Amalungiselelo engingawenza ukuthi imiculo ethandwa ngabantu abasha, ngingazama ngakho konke ukuthi ngiyifake phakathi nendawo. Bese le mculo le ethandwa ngabantu abadala kube yiyona eba sekuqaleni, ngoba iqiniso lithi abantu abaningi abalalela umsakazo ngabantu abadala. Uma ukwazile ukuthi ugcine bona bevulile isiteshi lapho engiyobe ngisebenza khona, kuyobe ngiwinile. Abantu abasha sebeyolalela nabo uma sekudlala iy'ngoma zabo, sebehleli nabo abantu abadala bakwazi ukuthi balalele bonke. Ngaleyo ndlela sengibanqobe bobabili, anginqobanga oyedwa kuphela.

Uhlelo olukhokhelwa ngaphambili phecelezi, i-prepaid, kusho ukuthi uhlelo olikhokhela ungakalisebenzisi. Uqala ngokuthi ukhokhe kwimande usebenzisa idatha yakhona. Kanti uhlelo lenkontileka lona lithi usikhokhela kanjengoba usebenzisile, okusho ukuthi uqale uyisebenzise, kuyimande uyikhokhela. Umehluko ilo, ka-prepaid uqala ngokukhokha bese uyasebenzisa, kankontileka uqala ngokusebenzisa ebese uyakhokha.

Ukufika nento enhle futhi ewusizo emphakathini kuhlezi kuzoba nezingqinamba khona. Kuyingakho kubalulekile ukuthola abantu abahlezi benentshisekelo yokuthola izinto ezintsha kanye nokuzifunda kube yibona abazokusiza ukuthi ufafaze ivangeli laleyo nto osuke ufuna ukuyifafaza. Labo bantu baziwa njengama-influencers. Kuba yibona ukwazi ukuthi batshele abantu ngento ekhona osuke uza nayo. Kokunye kungathi uma kunezimbizo zomphakathi, okanye kunemihlangano yasemphakathini bese ucela bakuphe isikhathi uzokwazi ukuthi utshele amalunga omphakathi mayelana naleyonto osuke uyiphethe.

Ngokwami angikuboni kungumuqondo omuhle ukuthi kumele kube khona imali esiyikhiphayo ukuze sikwazi ukuthola indlela okuthola izindaba. Izindaba zibalulekile, wonke umuntu ophila ezweni noma ophila emhlabeni ufanele ukuthi akwazi ukuba nendlela yokuthola izindaba engazange aze akhiphe utho. Ngoba izindaba izona ezisazisayo ukuthi kwenzakalani emhlabeni sakhile, futhi kwenzakalani ezweni sihleli. Uma sekumele sikhokhe lokho akube kusaba kahle ngoba akuwona wonke umuntu okwaziyo ukuba nemali yokukukhokhela kodwa sonke siyafisa ukwazi ukuthi kwenzakalani ezweni.

Ingaba indlela ezokwazi ukuthi wonke umuntu abe novo kuyona. Kungathi kungakabi isikhathi sayo, kodwa iqale imenyezelwe ukuthi ngehora lesithupha, ngenza isibonelo, sizobe sinohlelo olikhuluma ngento ekanje ekanje. La khona wonke umuntu evumelekile ukuthi eze azolalela akwazi ukubuza imibuzo noma avule umsakazo wakhe, abese athumela umyalezo ngoWathaphu, enze ulimu. Asithumelele ukuze umbuzo wakhe sizokwazi ukuthi siwubuze noma isikhalazo sakhe sizokwazi ukuthi sisinake ngaleso sikhathi leso.

Njengayo yonke into ephetha kahle, iqala kancane kancane kancane. Yingakho-ke kubalulekile ukuthi kusekwe, futhi kusetshenziswe ulimi lwendawo kobuchwepheshe obusafufusa. Lokhu kusiza ukuthi nanoma ngabe sekukusiphi isigaba, umuntu kodwa osafisa ukungena kuleyo ndawo ezofunda kabanzi noma ezofusa ukwazi, kube lula kuyena ukuthi abambe ukuthi kukhulunywa ngani. Ngoba ulimi olusuke lusetshenzisiwe, ulimi alaziyo futhi ulimi lasendaweni lala ahlala khona.